Ngathumela isicelo sesimangalo ku-medical aid yami mayelana nokwelashwa engangikudinga ngalesa sikhathi, okanye ukuhlinzwa nemithi thizeni eyayibhaliwe. Ngemuva kwesikhathi esithile ngaziswa ukuthi lesi nqumo sami sinqatshiwe, lokhu kwangimangaza ngoba ngokwazi kwami umelaphi wami wayesebenza ngaphansi kwenethiwekhi ye-medical aid. Ukulashwa engangikudinga ngokwempilo yami ngangilindele ukuthi kuhlanganiswe ngaphansi kwenzuzo zepulani engangikulo, ungacaciseleki kwezinqumo zabo kwangishiya ngicindezelekile. Ikakhulukazi, njengoba bekungekho incazelo ecacile noma umhlahlandlela wokuthi ngingayifaka kanjani ukuphikisa.

Lona umbuzo okhomba ubuhlakani uhlanganisa isimo sangempela nesiphetho esicacile uma umuntu onjengo-Danny oneminyaka enguteti wase-Manchester ecabanga ukufaka isicelo se-overdraft. Kunezinhlobo ezithile zezimali zonyaka ezingamenza acabange kabili noma angaqhubeki, lezi zithinta umuzwa wokuthi u-overdraft iyalunga noma iyabiza ngokweqile. Izinto ezinomthelela esinqumweni esika-Danny ubudlelwane bakhe nebhange, ukwazi ukumelana nezindleko ezithile, ulwazi lakhe lwezezimali, abantu abasha abavamile ukuba baqaphele lapho bezwa ngenzalo enkulu.

Ngemumva kokuba ngixoxe nomaluleki wezezimali ngazizwa ngigcwele enkulu intokomalo nethemba, nentshisokelo kokuthi umhlalaphansi akusona isifiso esikude nami kodwa into engiyibona ngokucacile ukuba iseduze. Umeluleki waphakamisa uhlelo olucacile noluhleleke kahle oluhlanganisa izindlela zokutshala imali, ezilinganisekayo, ukuvikeleka izimali kanye nokonga ngokuhleka. Lokhu kwanginika umuzwa wokuthi nginakho ukulawula ikusasa lami ukuthi impilo yami ngemuva komsebenzi, ingaba lula, unethezeke futhi igcwale enkulu injabulo lena kanye nentokozo.